Isizathu esenza ukuthi kugcine kubambezeleleka ukuthi impahla, uma uzoyenza kuthatha isikhathi, awuveli uyenze, kumele ucabange ukuthi wenza mpahla yini futhi, futhi ukale nanomzimba womuntu ukuze impahla uma usuyenzile izokwazi ukuthi njena imfanele, ihlale kahle emzimbeni wakhe. Ngicabanga ukuthi yiyo into eyenza ukuthi impahla ekaloliwe ithathe isikhathi.

Kubaluleke akakhulu uma ulinganisa isikhathi sokuthutha kanye nesikhathi sezindleko lapho ukhetha impahla ekaloliwe. Into engenza ukuthi angisho lokho, ukuthi into nento inesikhathi sayo, akumele uma uwenza into uthathe isikhathi esithile, kumele nibe anesikhathi sayo yale nto leyo ukuthi emva kwesikhathi esingaka nizobe seniqedile ukuyenza leyo nto leyo.

Lokho akungashintsha ngendlela eyisimanga, indlela engabe angibhekane nayo amayelana anezintengo kanye anokuhlelwa okwezimpahla. Into engenza ukuthi angisho lokho ukuthi intengo ingakhuphuka akakhulu, manje lokho akungangenza ukuthi ngigcine sengingasazi ukuthi ngenzeni ngenxa yokuthi intenga, yona isikhuphuke akakhulu. Sekwenzakale into bengingayilindele.

Imibono eyiphutha evamile mayelana nezinkonzo zokuthutha zesonto kubantu abadala, ukuthi abantu abadala bagcine sebeduka uma, uma abeyiswa lana abangajwayele khona, noma lana abangazi khona uma ngabe bayathuthiswa. Iyona imibono eyiphutha leyo mayelana nenkonzo zokuthutha zesonto kubantu abadala.

Ngesinye isikhathi abamukela kahle, akwesinye isikhathi abamukela kabi. Into engenza ukuthi angisho lokho ukuthi, uma ngabe uzohamba ngaphandle okwamahora avamile, lapho ithebula izokumukela kabi ngoba, ngoba akakabi isikhathi sakho esokuthi uhambe, kumele ulinde isikhathi lesi, lesi esebhaliwe okumele uhambe ngaso.

Izindleko ezingeziwe, angingazivala ngokuthi ngishintshe umgwaqo bengihamba ngawo ngoba, ngoba uwenza izindleko ezingeziwe, kwenza izinto abengazilindele. Ngingashintsha umgwaqo ebengihamba ngawo, ngihambe ngomunye umgwaqo.

Ngicabanga ukuthi ukuthuthukiswa komzila kunendima ebhedayo ngoba uma kuzothuthukisa izimpahla ngololiwe, zithatha isikhathi ukufika lapho.

Ukuthutha ngesitimela kusithinta ngokuthi, isivinini isitimela sithatha isikhathi ukufika lana okumele asiye khona uma ngabe siqathaniswa anamaloli, okanye nezindiza. Indiza yona iyashesha ukufika lana okumele iye khona, ayifana nesitimela. Ngicabanga ukuthi, ngicabanga ukuthi akuyithinta ngokuthi isivinini esesitimela asifani anesendiza. Isitimela asihamba kancane.

Athembeke angokwanele amathebuli awamabhasi angakithi, ngoba, ngoba amabhasi ayasigcina isikhathi. Ngaso sonke isikhathi enza isiqiniseko esokuthi ahlezi agcina isikhathi, awaseqisi isikhathi, futhi, futhi awafiki ngesikhathi esingabhalwanga ku-timetable.

Izimali ezikhokhelwayo ziba, ziba nomthelela ongemuhle ohlelweni, ohlelweni alokuthatha izinqumo ezezinkampani ezithwala izimpahla uma azikhetha phakathi akwezinto zokuthutha emgwaqeni anezinye izindlela zokuthutha ezifana anezitimela noma .

Ama-shelter adlala indima eyisimanga kubantu abadala ngoba vele ayabavikela ukuthi abantu abadala abanganethwa yimvula, futhi abangaficwa amakhaza. Ama-shelter adlala indima enkulu, ngoba njena ayabavikele abantu abadala aku-weather ebhedayo noma ekushiseni okwelanga elikhulu.